Sebapadi sa bolo seo ke se ratang ka pelo ya ka yohle, ke Heung-min Son. Heung-min Son, o tswa ho la South Korea, ke mokaptene wa bolo ya sehlopha sa naha, ya South Korea. Mme ha hona jwale o Europe, o bapalla sehlopha se bitswang Tottenham Hotspur. Ke molatedi e moholo wa Tottenham Hotspur. Mme bo teng ba Son ka hara sehlopha, ke ntho e ntle haholo ebile ke mo-captain wa rona. ke mo ratela pele ya hae e ntle, le ho hlompha, le ho rata batho. Le ka tsela e bang ha le ka lebaleng bapala bolo. O ikemisetsa ka tsela eo e bang wa mo bona hore ke motho e bang, wa e rate ntho a etsang, ebile o e lapetse. Ke mo rata haholo, o ikokobeditse o moya o fatshe. Mme ka lebaleng wa iponahatsa hore na ke yena mang.

Ke nahana hore motho e bang, e ba mampodi ka dinako tsohle di papading tsa boto kapa tsa dikarata. Ke motho e bang, o na le kelello e bohlale ka ho fetisisa. O kgona ho loha mano, a hore a kgone ho bala, motho kelello eo e bang ke motho e bang o bapala le yena. Ka hoo, ha se hangata e bang motho e bang o tshwana le rona, tje re le batho kaofela. O ba le phihlello eo kapa boiphihlelo boo. Ba hore a kgone ho bala motho ka ho mo sheba mahlong feela, hore o motho enwana nthwe a tlo etsa e latelang ke enana. E re ke mpe ke mothibele pele a etsa seo, hore ke tle ke kgone hoba mampudi. Ka hoo, ke motho a hlwahlwa ka kelellong. E bang kelello ya hae e butsuwe ka tsela, e bang ya rona ha ya butswa ka yona.

Ke nahana hore motho ohle. Ya nang le hona hore a etse dintho ka matsoho, tse bang di ka mo phedisa tsa mo fa tjhelete. O na le pono, motho ohle o na le pono ya hore nka etsa sena sa mpha tjhelete. Empa maano, le maqiti a hore a thole mmaraka, wa dintho tseo tsa ebang o di entse ka matsoho a hae. Mmaraka e bang o na le sebaka se bulehileng. Moo ebang ho na le bofokodi ba dintho tse bang o di etsa ka matsoho. Ha se bobebe, ha ho bobebe hore o thole mmaraka o bulehileng. Hoba ba bangata batho bang ba na le hona ho etsa dintho ka matsoho, ebile ba na le maqithi le maano. Le hona ho kgona ho ema ka pela batho ba ithekise. Ba rekise le se bang ba se entse ka matsoho a bona. Ha se ntho e bang re na le yona kaofela.

Selemong seo sa twenty-ten, ha e ne e le World Cup. Ne ke le motlotlo haholo. Empa ka bo madimabe. Ke ile ka hlahelwa ke kotsi ya hore ke hlahe lethopa le leholo le nkwalang leihlo, ka selemo seo. Mme ha nka ba ka kgona hore ke shebelle bolo. Ebile ke le ngwana e bang o tswa mahaeng. Mo ebang ha hona motlakase, mo ebang ha o batla ho shebella bolo o tlamehile o ye motseng moo e bang ho na le generator teng. Ke ne ke dutse heso. Ke mametse radio. Ke mametse ha o buuwa ka Shakira, ho buuwa ka Zakukume, ho buuwa ka vuvuzela. Ke sa kgone hore ke ye metseng e bang ho na le television teng, ke yo shebella bolo. Ka ha ke ne ke hlahile lethopa, le leholo le bohloko le nkwetsweng leihlo. Ke ne ke le motlotlo ka Afrika Borwa. Ha ntse ke thola thola ditaba tse bang ho buuwa ka ka yona ho Lesedi FM. Haba bua ka bo Simphiwe Tshabalala, empa ha hona ntho e ntle ke e hopolang ka selemo se.

Bana ba ka, nakong tsa ka tsa kgale le ha feela ke se moholo hakalo. Ha ntse ke tla ke hola, nna le bakgotsi ba ka. Ne re ya tulong e bang ho thwe ka Plantation-eng. Re yo tjheka, dikokonyana tse bitswang bo mankgonokgono. Di dula ka tlasa mobu, o ka tlasa gravel. Di na le manakanyana tjenana. Ne re na le kgollo ya hore ka ha re tswa mahaeng. Dikokonyana tseo, ha re tsipisa matswele a rona, ha re ba barwetsana, re tlo ba le matswele a maholo. Ke dintho tsa bana ba mahaeng tseo. E nngwe hape ne re bapala ka yona, ke modula. Ne re ya naheng methafeng, moo e ba honale dijalo tsohle tsa naha. Re kga modula le bakgotsi ba ka re lowe kgati. Mme re kgutlele hae re yo bapala kgathi, hobe monate re thabe kaofela.

Bana beso. Lea tseba moo re tswang teng hore, batjha ba amana haholo le di papadi. Haholo holo tse tummeng ke bolo le netball. Ka hona ke batla ho le ruta hore, sena se etsa hore ba itshware hantle. Ba tsebe hore, ho nka motse ho hodisa bana. Ka hona wa tseba hore ha a le lebaleng. A ikwetlisa motho a mo kwetlisang e bang ke motho a moholo, ha mo kgalemela wa kgona hore a ikokobetse, a utlwisise hore enwa ke motswadi wa ka leha feela e se motswadi wa ka e bang o ya ntswala. Ka hona eo e nyolla hlompho batjheng. Le hore ba ba tsebe hore motho ke eng, ba tsebe hore neneng motho ohle a moholo feela o ya hlomphuwa. Ke tsona dintho tse bang di bohlokwa haholo holo ka dipapadi. Le batswadi ba tshepa ha o tswa. Hoba ba tseba hore o ya lebaleng, o yo ikwetlisa moo o tlo kgutlela ka tlung.